Ke la ithola ke le pelo e bohloko haholo ha ke jwetswa hore ke tsamaya ke jere madimabe hohle mo ke yang. Ke ka hong dintho tsa ka di sa tsamaeng hantle, le kopo tsaka tsa mosebetsi di sa amohelweng. Ke ile ka kgutlela hae ka lo etsa moetlo ka hlaba podi, mme ka hlapiswa ke bo malome ka nyoko ya podi eo. Ke ile ka ikopela ho Modimo le badimo ba ka hore ba mpulele ditsela, ba nkamohe madimabe a eleng hore a nkaparetse. Morao ha moo dintho tsa ka di ile dia tsamaya hantle, Ke ile ka kgona ho thola mosebetsi. Ntho tsa ka di bile dia tsamaea hantle ke ile ka kgona ho ithekela ntho tse ke di ratang. Ka kgona ho reka ntlo, ka kgona ho patala dikoloto, ka kgona ho ithekela le koloi.

Ha ho bonolo ho sebetsa le batsofe ka ha ntse ba tla ba hola ba tsofala ho ba thata ho sebetsa le bona, ha ho bonolo. Bahlokomedi ba bangata ba batsofe ba qetella ba tlohetse mesebetsi ka hobane ha hore batsofe ba bangata ba mabifi, mme ha ba kgone ho laoleha. Hore se se ke sa etsahala kgafetsa hore bahlokomedi banne ba tlohele mesebetsi. Ho tshwanetse ho se ka ba le motho a le mong a hlokomelang batsofe letsatsi ka letsatsi, ho be le phetolo hara batho ba eleng hore ba hlokomela batsofe. Hoseng ha o kene motho e itseng, matsibua ha o kene motho ha o kene motho e itseng, tsatsing lenana ha o kene motho e itseng hosane ha o kene motho e itseng hore sena se be bonolo.

Ho ya ka nna ha ke no re ho nepahetse kapa ha ho wa nepahala. Ka hangata batswadi ba tlangwa ke setso, ho na le mo e leng hore setso se re ngwana moshemane ha fihla jarang tse itseng, o tshwanetse a ba bollotse kapa a ba bolla. Hape ke nahana hore batswadi ba tshwanetse ho emela ngwana a hole ho fihlela dilemo tse ka bang mashome a tshelela mo e leng hore ba tla ikgethela hore na ba batla ho bolla kapa ha ba batle ho bolla. Hape ho lokile ho bolla ka hore ho seha letlalo le fatshe ho thusa hore, bana ba bashemane ba sa kenelwa ke dikokwanahloko tse tshwanang le bo UTI, STI, STD kapa yona toilet infection.

Nka rata ho eletsa e seng batjha feela empa le batswadi, batswadi ba tshwanetse ho ithuta ho ba le kutlwano mahareng ha bona le bana ba bona ba banana ho tloha dilemong tse nyane. Hore bana ba bona ba kgone ho phutholoha hara bona ba se ke ba ahlola bana ka ntho e nngwe le e nngwe e nyane e leng hore ba e etsa. Ka hore se se tlisa letshoho baneng ba bona ba banana mme bana ba feleletsa ba sa kgone ho phutholoha hara bona. Ngwana ngwanana ha na le bothata o tshwanetse ho kgona ho dula fatshe le mme wa hae, a mo jwetse hore bothata ba e leng hore o na le bona ke bofe, mme ha hole jwalo. Ke eletsa bo mme le bana ba bona ba banana hore ba dule fatshe, ba bue. Ha o na le mathata ho bonweng hore tswelopele ke e jwang ntle le ntwa.

COVID-19 ho dumelwa hore e tswe mohloding wa phoofolo mme mangkgane ke bona sebaka sa tlhaho sa kokwanahloko ena. Nyewe ya pele e tlalehilweng ya COPVID-19 e etsahetse Wuhan China ka December twenty nineteen. Mme e ne e hokahane le dimmaraka wa dijo tsa lewatleng, o nonneng o boetse o rekisa diphoofolo tse phelang, ho kenyelletswa le bo mangkgane le dinoha. Ho nahanwa hore kokwanahloko e, e fetisitswe ho batho ka phoofolo e nngwe bonareng ya mmaraka le ha ho ntse ho etswa dipatlisiso ka tshimoloho le tsela ya phetisetso.

Dihlahiswa tsena dia thusa ka hore rea tseba mohlang re e kulang mme mebele ya rona e sa ikutlwe hantle. Rea tseba hore re tlamehile ho potlakela kae le ho reka eng se tla re thusang hore re fole.

Re le batho ha re hlokomele dintho ka ho tshwana, batjha ba tshwanetse ho dudiswa fatshe ba lemohise ka tlhokomediso ya thobalano e bolokehileng. Hore ba bolokehe bo mafu kapa dikokwanahloko tse tshwanang le bo HIV. Batjha ba tshwanetse ho kreya pidisi ya Prep-o clinic-ing efe kapa efe e haufi le bona kapa ba sebedise kgohlopo. Hape ho thibela dikokwanahloko tse tshwanang kana le bo STI, STD, le UTI. Batjha ba tshwanetse ho ya clinic-ing ho lata dipilisi tsa di-antibiotics.

Hore balekane ba se ke ba ameha mme lerato le tswelle pele, ba tshwanetse ho dula fatshe mme ba tshepane. Ha molekane oe leng hore o na le bohloko ba HIV, a nka dipilisi tsa hae hantle le CD 4 count ya hae e eme hantle, ha ho na hore a ka tshwaetsa e mong ae leng hore o ratana le yena. Mme o mong a se nang bohloko ba HIV a ka kgona hore a late dipidisi tsa prep clinic-ing mme se ha se no ba thibela ka letho le ho etsa bana ba ka etsa bana.

Hore ba se ke ba tshellana ka kokwanahloko ya HIV, e mong wa bona o tshwanetse ho ya clinic-ing mme a thole dipilisi tsa Prep. Kapa a thole nalete ya Prep, ho thibela ho ima mosadi o tshwanetse ho ya clinic-ing efe kapa efe haufi le yena. A thole dipilisi tsa di-overall kapa kapa a thole nalete ya straight kapa depo.

Dingaka le baoki ba hlwahlwa haholo ebile ba sebetsa haholo. O fumana thuso ka nako mme ha ho hlokahale hore o eme nako e telele hore o amohelwe. Haeba ho na le tshohanyetso.

Re na le thuto ya bophelo le mahlale a bophelo sekolong sa rona. Empa ho tloha ka grade ya leshome feela.

Ho ya ka nna ke tla leka ka bojohle le ka mekgwa yohle hore batho ba amohelwe, ba fiwe dibethe. Mme ha ke ba fe meriana ya bona ho kokobetsa mahlaba a tla beng ba le ho ona.

Matshwao a kankere ha ke a tsebang ke ana, o lahlehelwa ke boima bo sa hlaloswang, mokgathala, bohloko bo fapana ka ho latela mofuta le sebaka. Diphethoho tsa letlalo, o ka tswa bo diso jwalo jwalo, diphethoho mokgoeng ya mmala kapa senya. Ho kgohlela kapa ho lla ho tswa madi ka tsela e sa tlwaelehang. Mahlapa kapa ho teteana matsweleng kapa dibakeng tse ding. Ho hlora kapa bothata ba ho metsa diphethoho takatsong ya dijo.

O se ke wa apara diaparo tseo tlamang haholo, o se ke wa shebella kapa wa nahana ka ntho e tla etsa hore o be lenaka. O itlhwekise ka nako tsohle. O se ke wa phamisa dintho tse boima.

Ke nahana hore dikolo le di-clinic mmoho le batswadi ba lokela ho fihlella tumelano ya hore hang ha bana ba tshwara dilemo di le mashome mane, baoki ba etele dikolo kamora dikgwedi tse ding le tse ding tse tharo ho ba fa dipilisi le di ente. Le ho ba hlokomedisa ka dikotsi tsa ho kopanela diphate ha ba le sekolong, le ha hore ba se ke ba kopanela diphate ntse ba le banyane. Le hore ba ba hlokomedisa le ka hore ba tla ima mme hape ba tla tshwara dikokwanahloko tse ka bong bo HIV and AIDS Kapa STI, UTI, le STD.